Re ka hloka thuso ka disebediswa le ditjhelete hore re tle re kgone ho ikwetlisa.

Batjha boikwetliso bo bohlokwa haholo bophelong ba motho hoba bo etsa matsatsi a motho a ho phela, a eketsehe. Mohlala, ha o ikwetlisa o le motho a ikwetlisang ha ngata mmele wa hao o lwantsha dikokwanahloko, o o ha ha ha ho bobebe hore o ka kula. Mmele wa hao o dula o ikemiseditse hore o lwantshe kokwanahloko efe kapa efe e lekang hore ye o tshware kapa e e e be teng mmeleng wa hao. Ho ikwetlisa ho etsa ho bonnete ba hore motho ha a kuli. Motho o dula a na le a le mafolofolo, hoba le ha o sa ikwetlise, motho o dula a nyahame, a kgathetse a sa tsebe na o hatelletswe ke eng. Empa motho a ikwetlisang, o dula a le mafolofolo. Ha a botswa.

Sebapadi se ke ratang ho bua ka sona haholo e leng Brian Habana. Sebapadi sena na se bapala nthwena ka lerato se wa se bona, hore se etsa ntho e e eo se e ratang. Se mafolofolo wa bona hore ke motho a tlwaetseng ho ikwetlisa. Se mafolofolo ha se botswa, mme wa bona hore se sebeletsa hore se ikahele lebitso mme se etse setjhaba sa bona or Afrika Borwa ka bo ka bophara motlotlo dinaheng tse ding.

Nna bonneteng ho bapala di-game founung, ha se ntho eo ke e ratang ha ngata hoba ke atisa ho tshwarwa ke hlooho. Ha ke nka sheba founu nako e telele, ke bapala di-game.

Seo nka ratang ho bona se etsahala ke hore sehlopha sa rona sa naha sa bolo ha se bapala bolo, se se tsebe hore se bapala ntho e se e ratang. Mme se tlohelle ho nyenyefatsa dihlopha tse ding tse leng horeng se tlo bapala le tsona hoba ntho e etsa hore ba hlolwe. O kila bona ha o ka ya wa tseba hore motho ona na ke a mo feta ka nthwena na e be ha o fihla moo o wa o makatsa. Ke ntho e ke ikutlwang e ka ya etsahala sehlopheng sa rona sa bolo. Ha se nkelle bolo hloohong dinaheng tse ding bolo ke ntho e leng horeng ya phelwa. Ke ntho e ba phelang ka yona. Ntho e leng hore ba e rate, ba tseba ya ba sebeletsa mona na sehlopheng sa rona bolo ke ntho e leng hore ba e nka ha bobebe. Ke ntho e leng hore ba e dlala feela hore ba ba fumane tjhelete ha se ntho e leng hore ba na le lerato la la yona, or e ka hara pelo tsa bona.

Ngwana tlameha a be le seyalemoya or cell phone kapa komporo mme o mo ngodise dibapading tseo e bang wa di rata. Mme o mo etsetsa ntho eo ho thweng ke account. Ha qeta ho ba le account ya hae ke moo jwale a tla kgonang hore a bapale.

Dipapadi tse ke di tsebang motseng wa heso tse ding e ka ba ho sesa. E ka ba rakebi, e ka ba bolo ya matsoho ya barwetsana. Di ngata tseo e leng horeng batho ba bangata be o e leng horeng ba ikutlwa ekare ha ba thabele bolo ya maoto kapa rakebi ba ka di bapala. Ho na le ntho eo ho thweng ke tenese, ho na le di ngata ho sehla mabelo tsa mabelo jwalo jwalo.

Molekane wa ka le yena ntho e re ka e etsang ke hore re ka etsa ntho e bitswang yoba. Ntho eo ke ntho e leng hore ke boikwetliso, mara ba ka tlung ha ho hlokahale le hore re be re ye kantle, re lo matha kapa re etseng kapa re ka ithuta ho jala. Ho jala le yona ke e nka e ka ke e nngwe ya tsa boikwetliso ba wa sebetsa ka matla, mmele wa hao wa wa wa wa hohlana moo.